Ho ya ka nna, ke nahana hore Marena a etsa dintho feela ntle le ditsibi. Hobane boholo ba Marena ke batho ba kgale kgaleng. Ba neng ba sa latele, kapa hona ho etsa dintho ho ya ka book-a. Ba ne ba iketsetsa dintho feela ho ya ka kelello ya bona. Ba ne ho tsebisahala hore, Morena ke yena ya tsebang haholo. Mme ha Morena a buile se, e hlile ntho e tloba jwalo. Ka hona Marena a seng a etsa dintho ka tsela eo, ntle le ho hloka ntle le ho kopa thuso ho ditsibi kapa ho batho ba tsebang. Ba etsa feela basa shebe dibuka hore di reng, ba iketsetsa feela ho ya ka tlwaelo ya kgale. Nna ke tseba Morena Rantheba mane lefatsheng la Sasolburg.

Hello motswalle. Ko letsetsa mona ke re ke o tsebise ka lefu la Thabiso. Thabiso o sa re sile lefatsheng le ka kwano. Jo! Ke hore, Thabiso ha ho kula le nako e telele motswalle. O kutsi nako ya matsatsi a mararo feela, ya ba ho se ho fedile ka yena. O llile ka ntho, a re ntho ke ena ya moja ka mona ka sefubeng. Re ile ra mo potlakisetsa sepetlele, letsatsing la boraro. Empa ho fihleng wa rona sepetlele, ha raka ra dula le hora. Re utlwa se re tsebiswa hore Thabiso, o se a re sile lefatsheng le ka kwano. Jo! Thabiso ka nnete o re sile. Lefu la hae le tla ba ka Moqebelo wa la leshome le metso e robedi ka hora ya borobedi hoseng, hofihlela ka hora ya leshome. Jo! Ke utlwile bohloko haholo ke lefu la Thabiso. Ke hore ha ke tsebe ke iketseng. Pelo ena ya ka e dutla madi, ke bohloko motswalle.

Ho molemo haholo ho rua diphoofolo. Re ka ba, re ruela diphoofolo bakeng sa ho bula kgwebo, e be re a di rekisa. Kapa re ruele ho siela bana ba rona lefa. Diphoofolo di molemo haholo. Nna diphoofolo tse ruhileng lapeng, ha ke di tshabe ho hang. Ka ha ke ditlwaetse ebile ke phela le tsona. Di thusa haholo diphoofolo. Nakong eo re seng re lapile ka tlung re senang dijo. Re kgona ho nka phoofolo ka ntle, ebe re hlaba ebe re aja. Ha re etsa mokete, hare reke phoofolo, re kgona ho nka lapeng mona, ebe re hlaba yona re aja. Eya ke a dija diphoofolo tse tse ruilweng lapeng, ke di rata haholo ho feta tsa shopong. Eya hobane tsa shopong ha ngata o ka fumana hore di hlajiwe bo dinale, di na le bo di-chemical. Empa tsena tsa tsa lapeng aa ka nnete ha dina tsona ntho tseo, di hantle haholo.

Ho ya ka nna ke bona lekeisheneng, bophelo ba lekeisheneng bo le monate haholo ho feta bophelo ba ba ditoropong. Lebaka ke hobane lekeisheneng, re re lokolohile ho ka etsa dintho tse ngata tseo toropong ba sa kgoneng ho di etsa. Ho teya mohlala, ha ho se na motlakase kapa nakong e motlakase nakong ya load shedding. Re kgona hore lekeishene mona re, re be se mollo ka hantle fatshe. E be ra peha ka dipitsa tsa rona tse ntsho. Empa toropong, ha o ke ke wa ba bobebe ho re etse seo. Re ka kgona ho re lekeisheneng mona ra jala, hao sena tjhelete ya hao reka seshabo, o nka tweneng ya hao. O kgona ho kga moroho o pheye o je le bana. O kgona ho ruwa dikgoho, dikalakunu eng. O kgone hore hao sena seshabo, o ihlabela kgoho ya hao wa pheya wa ja. Ho monate toropo lekeisheneng haholo, ho feta toropong.

Ke nahana hore kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setso, e ka atleha haholo ka tsela e makatsang. Hobane, batho ba bangata ha ba na nako ya ho ka pheha dijo tsa setso. Hobane rea tseba hore dijo tsa setso di nka nako e telele pele di ka butswa. Ka hona, batho ba ka thabela ho di fumana di se ntse di di pheuwe. E kaba kgwebo e atlehileng haholo. Dijo tse jwalo ka bo malamohodu, bo dikgwebo, ke dijo tse diehang ho butswa. Mme ha o ka wa qala kgwebo ya teng, batho ba ka di reka ka bongata hobane ba ya di rata empa feela ba sena nako ya ho ya ho di pheha. Ke nahana ekaba kgwebo e atlehileng haholo.

Nna tabeng ya hore ho sebetse motho a le mong fela ka tlung, ha ke dumellane le yona ho hang. Hobane re le batho, re na le ditlhoko tse fapaneng, mme ditlhoko tse fapaneng di hloka ditjhelete ho ya ka tlhoko eo. Jwale ha o sebetsa motho a le mong fela ka tlung, kaofela re tlo sokola ka tlung. Ha ke dumellane le yona ho hang, hore o sebetse monna a le mong. Hoba le mosadi le yena o ntse a na le matsoho a ka kgona ho se itshebeletsa. Hobane Sesotho se ya tjho se re, motho e mong le e mong o tla phela ka mofufutso wa phatla ya hae. Motho ya sebetsang a le mong, o ba le kgatello ya maikutlo, o ba tlasa kgatello ya hore batho bane ba ba dutseng hae ba sa sebetseng, ba batla dintho tsena le tsena. Ntho tse hanang fela. Empa yena o tlo qetelletse a se kgone ho iketsetsa hobane ka baka la hobane o sebetsa yena a le mong. O batla ho kgotsofatsa ba bang.